Ndingaziva ndikhathazeke kakhulu kuba le datha le ndiyithengele izizathu zoba bekukho abantu ebendifuna ukuthetha nabo okanye kukho izinto bendifuna ukuzisetsha pha kooGoogle. Qha ke enye into ndingaphinde ndizibuze umbuzo kakhulu uba ingaba ityiwe yintoni okanye esetyenziswe yintoni le datha.

Idatha endidla ngoyisebenzisa ngosuku idla ngokuqabela pha koo-five gig kuba ndiyisebenzisa ubukela uYouTube notshetha kuWhatsApp nokubukela iividiyo kuInstagram.

Ndakhe ndaphelelwa yidatha ndingalindelanga kuba ndandisebenzisa uYouTube kakhulu ndalibala uba idatha yam ibe ibingayilindelanga loo nto ingayilingenalanga loo nto. So into endaye ndayenza ndaye ndenza isikoloto se-airtime ndaphinde ndathenga enye idatha.

Ibhalansi yam yedatha ndiyijonga oko nxa ndiza kusebenzisa idatha.

I-one gig yedatha ayanelanga ngenyanga kum ayinogqiba nemini okanye usuku olunye kuba ezi zinto sizisebenzisela idatha zisebenzisa idatha kakhulu.

Into ethi qatha nguYouTube kuba ndisoloko ndichitha ixesha elinintsi ndibukele uYouTube.

Inethiwekhi endinomkhomba kuyo ngu-MTN kuba amaxabiso wayo ayafikeleleka amaxabiso edatha kunye nenethiwekhi yayo iyafumaneka uMzantsi Afrika jikelele.

Into enonceda umntu jikelele eMzantsi Afrika yile yoba kufakelwe iWi-Fi kuyo yonke indawo ukuze abantu bahlawule nyanga nenyanga.

Into endinoyenza ndingenza uphando elokuba yintoni kahle kahle le itya idatha usawugqiba ke uba ayide ifumaneke ke ndizawufowunela inethiwekhi le ndiyisebenzisayo ndiqondisise kakuhle ukuba yintoni kanti le endisebenzisele idatha yam.

Yheyi mhlobo wam ndixakekile apha yheyi ndixakekile. Ndiva ndiva ndikhathazeke kakhulu kuba ndithe ndisenza uphando apha ngomsebenzi wesikolo yakhawuleza yaphela le datha yam. Yheyi hayi idatha iyadura kuba ke nangona ndithe ndiyithenge yangathi inintsi kodwa yheyi hayi ndiyabona uba ibingafanelekanga. Le nto yoba iyadura kanje ayisaneli tu tu tu tu tu hayi.

Ikhona imigaqosiseko yokuthenga idatha nto nje ndibona ingathi ezinkampani zeintanethi ziyayibaxa.

Iidatha endiya ndizisebenzise ngenyanga ziyane zifike ku-two hundred rand ndibe ndizisebenzisela uphando lwesikolo kwi-intanethi nokubukela nje for ukwenzela uchitha nje ixesha.

Ndingamcebisa ahlale kufutshane kuneWi-Fi yalapha ekhaya okanye ahlale kude kunamadonga kuba ayane ayimphazamise iWi-Fi okanye ndimcebise ukuba maka-aphudeyithe iWi-Fi drayiva yasefowunini yakhe.

Hlobo eli endibona ngalo ingathi iye ifikeleleka bhetelana kunakudala idatha ebantwini baseMzantsi Afrika.

Ibachaphazela kakubi le nto lena kuba ke bayane bagqibela bangayithengi kwaloo datha kuba idura kakhulu bangayiboni umsebenzi woyithenga.

Iyane ibe mbi le yoba abantu abafuna umsebenzi qha babethwa ziimeko zamaxabiso edatha ngoba iyane ibachance nxa kufuneka basende ii-application nee-application zakhona online nokusetsha imisebenzi online.

Kubanzima kubantwana besikolo uba bangene babe-online kuba ke la maxabiso edatha aphezulu kakhulu loo nto iyane ibachaphazele xa befunda ulwazi kwi-intanethi ngezifundo zesikolo zabo.